Hhayi, ngaphandle kokuthi uhulumeni angenelele ulimi lezimpawu lugcine luwulimi mhlampe olufundwa esikoleni. Lokho kungasiza kakhulu eminyakeni ezayo kodwa okwamanje indlela azosizakala ngayo ukuthi abhale phansi, abhale phansi nomunye. Ayikho enye indlela noma ahambe ayofuna umuntu okwaziyo.

Ngingamthatha umntwana ngimubeke kwi-recovery position, ngifonele i-ambulensi abe unamba one ngoba nje okokuqala azothi uma befika ama-paramedics kube uyena amuthathayo kuqala ngoba usemncane.

Into engenziwa uhulumeni ukuthi abanikeze iy'nsizakusebenza ezanele yonke into ibe khona. Aqashe abantu babebaningi ngoba uma nibaningi umsebenzi uyaphusheka.

Ukuthi nje umuntu aqinisekise ukuthi uyakwazi ukuthi ukhulume nomuntu ozokusiza nobabili kube doctor patient confidentiality uma kuwukuthi uyasaba ukuthi indaba yakhe iphumele ngaphandle. Kube indaba yakhe nomelaphi wakhe baxoxe bobabili ukuthi unenkinga kanje kanje, nanokuthi bakwazi ukusiza umuntu ngaphandle kokukhuluma nangaphandle kokumehlulela .

Lo hhayi uma kuza ngasekucisheni umlilo emjondolo kushuthi kufanele kuphume wonke umuntu okhona ngalelo langa, ngoba umlilo wasemjondolo imjondolo iminyene isondelene kufanele wenze sure ukuthi ucima ngokushesha ngokushesha. Bese kuthi-ke la emakhaya imililo ibhebhethekiswa amahlathi kanje, koda akufi abantu kakhulu kwesinye isikhathi koda emjondolo imiphefumulo eminingi usizo alufikanga ngokushesha imiphefumulo eminingi elimalayo. La emakhaya kuy'shela amahlathi mhlampe nemfuyo . Umlilo wasemjondolo ufuna ukuthi uphuthumiswe kakhulu kakhulu koda nawo owasemakhaya uyadinga ukuphuthumiselwa ngoba kuney'mpilo zabantu ekugcineni.

Ngingamenza ukuthi azizwe ephephile, ngimuxoxise ngimduduze ngimtshele ukuthi konke lokhu kuyadlula uzosizakala angalilahli ithemba.

Abantu abakhubazekile singakwazi ukuthi sibahambele nasemakhaya ngoba khona kunzima nokuthi bavuke embhedeni. Abangenabo nabantu abazobaqukula mhlampe umndeni unabantu besifazane kuphela akekho umuntu wesilisa onamandla ozokwazi ukuthi aqukule. Nabanye-ke sebethe ukukhula khula, so kungasiza ukuthi sibahambele door to door.

Hheyi, uyabona uma ukhuluma into abantu basemakhaya abangayazi. So, komsiza ukuthi uhulumeni afundise afundisise, akhiphe amakhampeyni azohambe efundisa ngabantu, ukuze abantu bezoyazi le nto ukuthi ikhona yisifo esikanjani, ilawuleka kanjani.

Hhayi ukuthi nje izikole especially ezabantu abamnyama, hhayi lezi zinto lezi ey'kanje zosizo lokuqala abay'thathi serious, koda-ke kungcono kulezi zomntakabani kondlebe y'khanya ilanga lapho hhayi cha kuyaqikelelwa ukuthi hhayi uphuma sewufundile ufunda yonke into, kodwa ngapha kahulumeni kusafanele angenelele kakhulu ngoba hhayi hhayi cha kukancane impela uzwa kuthintwa iy'nto ey'kanjalo ugcina kwi-LO.

Ngoba ekugcineni lo muntu udinga ukululama, udinga abantu abazomthanda bamseke ngalesi khathi esinzima. Uzolulama kanjani ungenayo i-support system, ungenaye umuntu okwesekayo umtshele ukuthi yonke into izolunga, ngoba phela ekugcineni abantu okokuqala singabantu before sibe namagama. Uma sesihleli ndawonye i-HIV into engaphakathi nto engabonakali. So, kungani singeke sisakwazi uku-treat-thana njengabantu sihloniphane. So, kubalulekile .

Eyi ngabe nginamanga uma ngingathi ngiyazi. Yabona-ke lo mbuzo ongibuza wona hhayi angazi. Ngiyeke ngibone sebefikile nje abafikayo obani, ENR bani bani. Nalaba-ke bakahulumeni nkosi yami ibona abasabela kuqala mina ngiwumuntu oy'hlalela emakhaya so .

Into engingamsiza ngayo ukuthi adle ukudla okunomsoco, imifino nama-fruit, ayeke izinto ezine-cholesterol. Ebese-ke ephuza kakhulu amanzi, ebese eyazivocavoca.

La ngakithi nkosiyami kwamakama ngehleza kwankomo zinya uphorishi, kuvamise ukuthi kuyeke kusabele wona la kahulumeni. Ngiyacabanga ukuthi ababaningana abantu abanama-medical aid, so, yingakho nje ngihlale ngibona lawa hulumeni lawa akuthatha , le ambulensi le efonelwa mahhala.

Ngingamududuza umntwana ngimtshele ukuthi konke kuzolunga, bese-ke ngiyaqala ngiyamuxilonga ngimufaka ngimunike lokhu akudingayo ngimufaka amadriphu.

Umntwana-ke ngingamuthatha ngimukline isilonda lesi uma kuwukuthi unesilonda ebese-ke ngimugcoba umuthi ngimfake ibhandishi. Uma kuwukuthi-ke inceba lakhe akuyona into enkulu uzophindela eklasini. Uma kukuthi-ke liyinto enkulu uzobe esethola i-pass-out, ahambe aye eklinikhi noma esibhedlela kufonelwe umzali afike esikoleni.

Imigwaqo emncane ngoba eminye imigwaqo mkhulu nkosi yami uhulumeni eminye ihamba phansi, koda kule emncane uke ubone imoto idlula eduze kwenu impela ukuthi awe ma sasinda ngokulambisa cishe safa. Uhulumeni kufanele athi ukuyinweba nweba impela eminye yemigwaqo ela emakhaya ngoba yena engathi ugxile kule eseThekwini. Eyi yazi ukuthi nje nihamba ngetekisi uthi ubona seniphambana ne-Abnormal. Sekumele-ke manje i-Abnormal uma inkulu kakhulu, imoto le yenu enihamba ngayo iphume ize eceleni, lapho sekudalela iy'ngozi.

Uma nje uhulumeni engakhombisa ukwethemba imithi yesintu futhi ihlolisisiswe ukuthi ayinabungozi yini, kungenzeka uhulumeni egcine eyisebenzisa kuyona yonke into.

Hheyi ukuxhunyaniswa kwesicima mlilo ngokushesha mbhemu hheyi kwasiza kanjani ngoba phela kwasinda iy'mpilo ey'ningi laphayana Nkulunkulu wami. Basinda abantu lapho-ke sasingasenathemba ngoba phela bonke laba abanye babezamile kwasho ukuthi akekho umuntu oyifundele le nto nkosi yami. Ziningi izinto ey'rongi ezay'zokwenzeka ukuba umuntu oyazi kahle oyifundisiwe akaqhamukanga. Kwaba nomthelela omuhle impela.

Kuneziguli la kodwa sasazi ibhande-ke Nkosi yami, nomuntu ophuma iy'ndlala okwabe kungasiza-ke nkosi yami ukuthi uzame ukuthi usheshe uyoshekha wawubona ngazuthi uney'mpawu ey'kanjalo.

Iyabona-ke ngoba kuyenzeka kube khona isimo esidinga ukuthi seziyenzeka-ke manje isimo esiphuthumayo akekho umuntu omdala akekho uthisha la iy'ngane zodwa eklasini iy'ngane zodwa after school. So, kuyadinga ukuthi impela bayifake i-first aid ibe isifundo laphaya ohlwini ley'mfundo.

Akuwona umqondo omuhle ukuthi ingane uyise kumelaphi wendabuko kuphela. Esikhathini samanje ziningi iy'gulo ey'khona egazini, kuyafuneka ukuthi uthole imibono emibili, owesintu nowesilungu. Khona uzoqhathanisa ukuthi ikona kuphi, ubheke ukuthi uyazazi yini, khona yini okwaziyo kulokhu kokubili. Ubone ukuthi iyiphi i-relationship yeziguli ela, ngaso sonke isikhathi kufanele uthole imibono emibili.